Ndicinga ukuba ibhasi yeyona ikhuseleke kakhulu ngokuba ibhasi inqabile ukuba uyifumane ihamba ngesantya esiphezulu xa ithelekiswa neteksi. Iiteksi zisoloko zine zantya kwaye abaqhubi bazo abanintsi basoloko bebanjwa, bebanjelwa ukuqhuba besele utywala. Kwaye iingozi ezixhaphakileyo zeezeteksi kunezebhasi.

Indlela endinoyithatha xa ndingumqhubi weteksi ndingathatha ibypass engaku-N one kuQumbu ngokuba ndithanda ngokuba indlela ayinabahambi ngenyawo abanintsi. Loo nto leyo ingacutha ukuba kwenzeke iingozi kwaye neemoto eziyisebenzisayo zimbalwa kakhulu.

Ndingamcela okokuqala ukubana makayikhuphe imali ndimxelele ukuba ndimbonile ukuba akayikhuphanga kwaye into ayenzayo ayilunganga izawukwenza ukubana singafiki ngethuba kwiindawo esisiya kuzo.

Ndinganayo indawo ekhathazekileyo kodwa ke ndibuye ndibanyamezele ngokuba beqhele ukulibamba ixesha oko oko. Ndinganako ukubanyamezela ngale imini ngokuba ke akekho umntu ongayenziyo impazamo.

Eyona nto ingangumqobo okanye umcelimngeni ekusebenziseni isithuthuthu kwindawo esihlala kuyo yindlela. Iindlela zethu azikulungelanga ukuba kungahamba izithuthuthu ngoba zimbi kakhulu kwaye zingadala iingozi ezininzi.

Into eyenza ukuxinana kweemoto endleleni kukuba abantu abaninzi bavuka beleqa emisebenzini kwaye imisebenzi emininzi ivula ngexesha elinye. Yiloo nto eyenza ukuba kubekho uxinano.

Yeyona mpazamo enkulu kakhulu lena nindenzele yona namhlanje kwaye andiyithandi. Nindichithela ixesha elinintsi ngokuba kumele ndiphinde ndilinde eminye imizuzu ukuze nikwazi ukulungisa le nto. Nto leyo into indilibazisayo izondenza ndingafiki ngexesha kwindawo bendisiya kuyo. Ndicela niyilungise ningaze niphinde niyenze ngokuba omnye umntu angeke akwazi ukuyinyamezela.

Ndingabaxelela ukubana bandibuyisele imali engaphezulu kwaye ndibabuyisele le kumele ibuyele kubo ndithathe ekumele iza ngakum. Ngokuba nam xa indim angekhe ndithande ukuba ndenze impazamo enjalo ukugqiba umntu endimenzele loo mpazamo anganyaniseki.

Ndingaphatheka kakubi kakhulu ngokuba loo nto leyo ingandityela ixesha, indenze ukuba ndingafiki ngexesha emsebenzini ngoba kuzonyanzeleka ukuba ndiphinde ndikhangele esinye isithuthi esizondithatha siyondibeka kule ndawo kumele ndihlike kuyo.

Amasango werhafu enzelwe ukuqinisekisa ukhuseleko nokuhamba nohambo olululo olungenabungozi olukhuselekileyo kubakhweli.

Ndicinga ukuba inganguwona mbono umhle kakhulu lona wokuba izithuthi zibe nezazo iindlela. Nto leyo ingathi incede ekunciphiseni iingozi kwaye yenze nokusebenza kube lula kumagosa ezendlela ngokuba iimoto nezithuthi zingatsho zohlukane zingabikho sendaweni enye.

Eyona nto iyingxaki kakhulu ekusubeni imiphefumlo yabantu ezindleleni butywala, ukusela kwabaqhubi bade bangene ezimotweni baqhube kunye nokuhamba ngezantya eziphezulu. Zezona zinto ezithatha imiphefumlo yabantu.

Ukhethe kakuhle kakhulu ngokuba iibhasi zezona zithuthi zilibambayo ixesha kwaye zibiza imali encinci yokukhwela futhi zikhuselekile. Nam ndisebenzisa zona kwaye ndizithanda kakhulu.

Indawo enomtsalane kakhulu kulena yam indawo nangona iyindawo esezilalini kodwa iinendawo ezintle kakhulu amahlathi wethu umzekelo. Amahlathi wethu aluhlaza imithi ekukhona kuwo namasimi ekulinywa kuwo. La mahlathi futhi akwanazo nezilwanyana zasendle ezibala oodyakalashe, imivundla, impunzi, yonke loo nto leyo. Nto leyo endibona ukuba abakhenkethi banganomdla kuyo kakhulu. Neentaba sinazo neentaba ezintle ezibukelekayo ingakumbi kweli xesha lasehlotyeni.